Amakhasimende kufanele aqonde futhi azimisele ukudla ukudla osesikhathini sonyaka kuphela. Lokhu kuzosiza ekusekeleni abalimi bendawo kwehlise izindleko zokuthutha izimpahla, kunciphise umthelela ekuguqukeni kwesimo sezulu futhi kuqinisekise ukuthi bathola ukudla okusha okunesikhathi esifanele. Nokuba kungaba nzima ukungabi nakho konke okukhethwa ngako konke isikhathi. Lesi simo singqungquzela ukwakheka kwemenyu eguqukayo nehlukene ngezinkathi zonyaka okuhlale kukhangayo futhi kunempilo. Ngakho impumelelo yendawo yokudlela isekelwa ekutheni amakhasimende amukele lo mkhuba wokudla okwesizini futhi abone inani elikuwo, hhayi nje ekunambithekeni, kodwa nasekusimameni kwezolimo nokusekelweni komphakathi kwabalimi.

Kungaba nezizathu ezintathu ezenza imbewu kaSipho ingamili. Esokuqala kungaba ukuba inhlabathi atshala kuyona kungaba inhlabathi engavundile futhi kungaba inhlabathi ebingalungiselekile ukuba ingatshala leyo mbewu kamatekisi oyikhethileyo. Okwesibili kungaba ukuba isikhathi sonyaka asikhethile okuchaza isizini okungaba yikho ukuthi isizini ayikhethile yini akuyona le ehambisana nembewu le uSipho oyikhethileyo. Okwesithathu kungaba indlela anisela ngayo futhi nanakekela ngayo imbewu yakhe okungenzeka ukuba ukuyipha kwakhe amanzi amaningi kakhulu kungaba ingcindezi ekukhuleni kwayo njengezinye izitshalo zithatha amanzi ngendlela engafanani.

Izisebenzi zingaqala ngokuba zinakekele izindawo ezitshala kuyona ukube zibe nesiqiniseko sokuthi sivikelekile futhi azikho ezinye izilwane noma izinambuzane noma ezinye izinto ezingaceliwe la phansi izitshalo zabo zokuba zingene. Okwesibili, izisebenzi zingasebenza ngendlela enobuchwepheshe futhi indlela eyakhayo ebatshengisa ukuthi basebenze ngezitshalo ezithambile, njengokuba bengazinyatheli futhi bengazidonsi ngamandla ukuze zingafi. Okwesithathu, indlela futhi abanisela ngayo nendlela abanakekela ngayo izitshalo kumele ihambisane nezitshalo ezithambile ukuqinisekisa ukuthi abaziniki amanzi amaningi ukugwema ukuba zibole, noma futhi bazinike amanzi amancane okungenza ukuba zishiswe nayilanga.

Ubuchwepheshe obufana nezinza eziguqukayo izinhlelo zokusebenza kwamaselula kanye ne-visual reality kungathuthukisa ukusetshenziswa nokuphepha kwe-PPE kwezolimo. Izinto zingaqapha izinga lokushisa umoya onobuthi noma ukugqoka kahle kwe-PPE kanti ama-apps angathumela izaziso uma i-PPE ingagqokiwe ngendlela efanele. I-VR ingasetshenziswa ukuqeqesha izisebenzi ngendlela ephephile ngoqobo futhi lezi ndlela zikhuthaza ukumthobela i-PPE zivikeleke izisebenzi futhi zithuthukise ukuphepha ekulawuleni izinambuzane.

Abantu abathenga umhlaba wabo ngendlela efanelekileyo akumele bathinte futhi akumele umthetho ubahlukumeze yingoba bona bahambisene nendlela okuyiyonayona futhi basebenzisana nabantu ababekiwe noma bagunyaziwe ukuba bathengise umhlaba futhi kuyindlela etshengisayo ukuba labo bantu labo abazange bawuthole umhlaba ngendlela engafanelekileyo. Futhi okutshengisa kona ukuthi umhlaba bawuthole ngenzuzo yabo yokuba basebenze njengawo wonke umuntu ofisayo ukuba nomhlaba. Yingakho futhi kuzobaqhelelanisa nabantu abawuzuza ngencindezi futhi nokuthathela abantu ngendlela okungeyonayona. Labo bantu labo kumele bavikeleke ngaso sonke isikhathi ngokuba iy'ndlela zabo sigunyaziwe futhi zihambisane nendlela okuyiyonayona ebekiwe.

Hhayi, mngani wami angikaze ngicasuke kanje ngithenge ubhanana ngicabanga ukuthi ngithenga into yemvelo emsulwa, kodwa lapho ngiluma ngizwe into engajwayelekile kunambitheka sengathi akuyona into ehlanzekile noma engokwemvelo. Kuyakhathaza ukuthi isayensi isiyakwazi ukushintsha indlela ukudla okumila ngayo kuze kube sezingeni lokuthi asisakwazi ukubona into umehluko phakathi kokudla kwe-GMO nokungelona. Ngiyawuqonda umgomo wokwenza ukudla kube nempilo kodwa kube lula ukukhiqiza, kodwa akufanele kube ngokushintsha ngokuphelele ngaphandle kolwazi lwethu. Angifuni ukudla into engingayazi kahle ukuthi yenziwe kanjani, ikakhulukazi uma ingazange ngikwazi ukuyikhetha. Ngifuna ukudla kwemvelo okuyikho engikukhethayo hhayi okushintshwe ngendlela engaziwa.

uSipho angasebenzisa i-WhatsApp Business ukuze athengise imifino yakhe eluhlaza nqo kumakhasimende. Udinga ukulandela uhlelo lokusebenzisa asethe i-akhawunti yebhizinisi enze ikhathalogi yemikhiqizo efana notamatisi, isipinashi, izaqathi. Bese edala iqembu noma uhlu le-broadcast lokwamukela ama-oda. Angathumela izithombe nezintengo nsukuzonke ku-status aphendule amakhasimende masisha futhi anikeze amaleveli wukukhetha. Lokho kuzomsiza ukuthi athole amakhasimende angaphezulu agweme ukuncintisana ngentengo ezitolo ezinkulu futhi athuthukise ibhizinisi lakhe.

Uma ngikhumbula ngidlala imidlalo yesintu ngiseyingane kuza kimi imizwa ejulile yenjabulo, ukukhululeka nokuba nokuxhumana okukhulu nabanye. Ngibona izithombe engqondweni zami zethu sihleka sigijima emgaqweni noma ezinkundleni yokudlala, siphelelwe umoya yinjabulo yomdlalo ushumpu, ubhaca, noma amagende. Omunye wemizwa ezigqamayo kakhulu ukuzwa ngikhululekile ngaphandle kwengcindezi, ngigcwele ubumnandi obungacabangeki. Ngikhumbula kahle isikhathi lapho ngiphumelela khona ukucasha kahle emidlalweni wobhaca, ngazizwa ngiwunqobile impela kwaba sengathi ngiwumqemane wangempela. Lezo zinkumbulo zenza ngihloniphe ubuhle bempilo yobuntwana. Lapho ukujabula kwakungadingi izinto ezibizayo, kudinga nje abantu umdlalo nokuhleka okukhulu.

UNokuthula ukuze alawule izinambuzane lezi ezibulala izitshalo zakhe engasebenzisa izindlela ezimbili zokulawula izinambuzane. Engasebenzisa izibulala zinambuzane zamakhemikhali ezisebenzisana kanye nemvelo futhi ezingacekeli phansi isihlabathi noma izitshalo ezinye zitholakala ngokwemvelo. Zisebenza ngokushesha ekubulaleni izinambuzane futhi zitholakala kakhulu ezitolo zezolimo. Okwesibili, uZinhle angasebenzisa izinambuzane ezidalelwa ukudla ezinye izinambuzane ukubala kulezi zinto lezi. Ukusebenzisa indlela yokuhlanganisa le ndlela le ihlanganisa izindlela zemvelo ukuhlola izinambuzane njalo kanye nokusebenzisa amakhemikhali kuphela ume kudingekile kakhulu.

Imibuzo engingayibuza osuke ngiphethe ngaleso sikhathi noma osuke engiqwashisa ngokusebenzisa i-PPE ngingamubuza ukuba ukuqonda kahle yini ukudingeka futhi nokugqoka kahle i-PPE okubalwa kuzo izinto ey'njengomagilavu, izibuko, imaski njalonjalo. Ngingambuza ukuba ingabe i-PPE nginikwe ilungelo uhlobo ilungele uhlobo kwezibulala zinambuzane engizosebenza ngazo. Ngiyiqoka kanjani i-PPE ngendlela efanele? Ingabe ikhona na indlela yokufaka nokuyikhumula ngokuphepha? Kufanele ngenzenjani uma i-PPE yami ilimele noma ingasebenzi kahle? Ingabe i-PPE kufanele ukuhlanzwa uma kunjalo, ngihlanza ndlelani futhi kangaki? Ngiyaphi uma ngithola ukuthi ngithintwe noma ngiyachaphazelwe ngezibulala zinambuzane? Ngabe kukhona isikhathi esinconyiwe sokusebenzisa sebenza ngezibulala zinambuzane.

Ugogo uMadleko engasebenzisa izindlela ezahlukane zokuhlanganisa imigqa ngesikhathi elungisa inhlabathi epulazini lakhe ukuze andise ukuphila kwezitshalo zakhe. Ugogo uMadleka engazama lezi zindlela zokuhlanganisa engasebenzisa ukuhlanganisa imigqa noma ukulungisa imigqa ibe iqonde futhi ihambisene nendlala indawo emise eme ngayo futhi indlela ehambisana nayo ukugwema ukuba inhlabathi ingakhukhulwa ngamanzi noma ingalimazwa zitshalo kanye nemigqa ehlanganisa izibonda zokuvikela ukuxokozela komhlaba. Lokhu kwehlukanisa kwemigqa kungaba nomthelela omuhle kakhulu empilweni yenhlabathi. Ngokwesibonelo imigqa ehambisana nokugobeka komhlaba iyasiza ukuvimbela ukugezwa inhlabathi ngenxa yemvula. Kugcina umswakamo isikhathi eside futhi kuvikela izinto zokondla ezisemhlabathini ezibalulekile. Lokhu kubangela ukuthi izitshalo zikhule kahle ikakhulukazi utamatisi namaklabishi kukhule kube nempilo, ziba lukhuni ezifweni futhi zinike isivuno esiningi.